Ndingeva kabuhlungu gqitha xa ndinothenga idatha, idatha yam iphele emva kweveki ndingayisebenzisanga kuba kaloku kuyafana noba ndilahlekelwe ndilahlekelwe yimali le ndithenge ngayo idatha. Ndingaziva kabuhlungu gqitha.

Idatha endiye ndiyisebenzise ngosuku iye ibe yi-one gig kuba ndinxibelelane kakhulu nabahlobo bam.

Ewe, ndakhe ndaphelelwa yidatha ndiaplayela umsebenzi, kwaba bubuhlungu kakhulu kodwa ke kuba ndandinayo imali endandiyiphethe esandleni ndakwazi uba ndiye evenkileni ndiyothenga enye idatha ukongeza kule endiyithengileyo.

Xa ndinxibelelana nabahlobo bam ndiye ndiyijonge ngaphezu kwesibini idatha yam uba isekhona na kuba andithandi ukuba idatha indiphelele ndisanxibelelana nabahlobo bam.

Ngokwamava ngokwamava endinawo andiqondi ukuba i-gigabyte enye yanele, yanele inyanga yonke kuba mna i-gigabyte enye ndiysebenzisa imini qha.

Mna ndingatsho ukuba ikhona inethiwekhi efikelelekayo. Ndicinga uba inethiwekhi le endiyisebenzisayo enguCell C yiyo efikelelekayo mna.

Xa kuthethwa ngedatha ndiye ndicinge iinto ezinintsi, ndiye ndicinge unxibelelwano nabahlobo bam, ndicinge unxibelelwano nemindeni yam. Yiloo nto evele ithi ifike engqondweni yam xa kucingwa xa kuthethwa ngedatha.

Mna umntu ndingamkhomba kwinethiwekhi endiyisebenzisayo eyiCell C kuba mna ngeCell c ndiyakwazi ugqiba inyanga ngedatha endiyithengayo.

Into engenziwa ukwenzela ukuba idatha ifikeleleke kumntu wonke kukuba zonke iinethiwekhi zehlise amaxabiso edatha yazo.

Ndingeva kakubi kabuhlungu kakhulu xa idatha yam inothi iphele ndingekayisebenzisi kodwa ke ayikho into endingayenza kuba kaloku idatha yinto engakwazi uba uphe omnye umntu.

Molo mhlobo wam, ndiva kakubi kuba kaloku bendenza umsebenzi wam wesikolo kwaye ngomso uyafunwa kusasa, nantso ke idatha yam iphela. Wowu, andiyazi uba mandithini ndicinga noba nditshintshe inethiwekhi kuba ndiyabona uba yiyo le nethiwekhi ndiyisebenzisayo ixabiso ledatha yakhona iphezulu.

Ngokoluvo lwam andiboni uba ukhona umgaqosiseko osetyenzisiweyo ekujongeni amaxabiso edatha ndlela le unyuswa ngayo.

Mna ndiye ndithenge idatha yamakhulu amathathu ngenyanga ukuze indigqibe inyanga yonke.

Ndingamcebisa ukuba ahlale kweli gumbi lineWi-Fi ade agqibe umsebenzi wakhe uba wenza umsebenzi wesikolo.

Ndicinga ukuba ngoku iinethiwekhi zinintsi kwaye iyafikeleleka yona idatha eMzantsi Afrika nto nje ezinye iinethiwekhi ziye zibe namaxabiso aphezulu.

Andiboni bechaphazeleka kakhulu abantu basezilalini ngedatha kuba kweli xesha langoku iidatha zithengwa ngeefowuni kwaye kwixesha langoku iilali ezininzi zinombane, iifowuni zabo zihlala zitshajile.

Abantu abakhangela umsebenzi baye bachaphazeleke kwidatha enexabiso eliphezulu kuba kaloku ukuthenga idatha kuyababetha. Abanayo imali basafuna umsebenzi yingakho ibachaphazela ke into ixabiso ledatha eliphezulu.

Ezilalini abantwana bayachaphazeleka kakhulu kuba abafinyeleli ekubeni bakwazi uzithengela idatha kuba ixabiso layo liphezulu kwaye abantwana basezilalini besikolo izikolo zabo azinazo iiWi-Fi kakhulukazi ezikolweni zabo ezi kumabanga aphezulu.

Umbuzo wokuqala endinobuza umalume kukuba unayo na iakhawunti yebhanki.

Ukuba bendinokufumana idatha yasimahla bendinokuqinisekisa ukuba umsebenzi wam wesikolo odinga i-intanethi ndiyawugqiba kwaye ndingakwazi uba ndinxibelelane nefemeli yam nabahlobo bam ngayo idatha yasimahla.

Ndingaziva kabuhlungu kakhulu xa ndinokuba kule meko yoba ndivuke ekuseni idatha yam iphelile ndingakaze ndiyisebenzise, kungabuhlungu kakhulu ndingakhathazeka kanobom.